Bagodi mo tikologong ya me ba tla thusiwa ke ba puso fa e le gore ba tla direlwa matlo a leng gore bagodi ba ikatisa ko go ona ba dula koo letsatsi lotlhe, ba je dijo tsa phakela le dijo tsa motshegare tse e leng gore di itekanetse gape ba ba tsenyetse dilonyana tse e leng gore ba tla di dira gore ba ikotlolole matsogo ba sa dula fela motshegare ba dutse ba sa dire sepe bangwe ba nnetse ba roka bo diaparo kgotsa ba bone gore ba ka dira eng.

Nna go ya ka nna go tswa mo goreng ba lelapa la bagodi ke bone ba dumelang gore ba tla ba tlhokomela kgotsa jang, nna go ya ka nna ke dumela gore nka rata go itlhokomelela batsadi ba ka fa e se e le bagodi gore re kgone go netefatsa gore ba nwa melemo ya bone sentle, ba ja dijo tse di itekanetseng sentle ebile ga gona ope yo e leng gore wa ba tlhekefetsa, ga go na go eleng motho wa ba omanya o sa ba tshwareng sentle, so ga go le yalo nna kere ke bona go le botoka fa e le gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bona.

Go ya ka batho ba bona go le botoka ebile go le bonolo go tlhokomela batsofe mme ka boammaaruri batho ba le bantsi ga ba na nako ya go lebelana le batsofe gonne ba nna matasatasa ka dilo tsa tiro, ba tshwara se ba tlogela se. Seo se feleletse e leng gore batsofe ba dula e kete yanong ga ba sa kgathalelwa ke ba lelapa la bone e dula e e nna e kete ba ba lebetse jaanong ga fa go diragala dilo tse di jalo.

Bagodi ba re ruta ka mokgwa o setso se leng ka teng, ba re bolelela ka botshelo jwa bone gore bo ne bo ntse jang, ba re ruta dilo tse dintsi tota tse e leng gore rona bana ba segompieno ga re di itse and-e le gape ba re ruta le gore maitseo ke ntho e leng gore e botlhokwa thata mo botshelong jwa rona.

Go yeng ka molao wa lelapa, lelapa le tshwanetse le tlhokomele batsofe gonne ke ba lelapa la bone le setšhaba le sone se tshwanetse gore se nne teng mo go tlhokomeleng ga batsofe gonne batsofe ke bone ba rutang tlhompho.

Ditirelo tse e leng gore di thusa bagodi thata mo tikologong ya me ke ga ka letsatsi la bone la gore ba kry-e madi a bone a puso go na le koloi e tlileng go ba tsaya mo matlong a bone e ba isa ko di bank-eng e boe gape e ba busetse mo matlong a bone gape go na le koloi e leng gore ya ba tlisetsa dijo letsatsi le letsatsi e nne dijo tsa mo mosong, tsa mo tshegare le tsa maitseboa tse e leng gore di itekanetse. Bagodi bangwe ba e leng gore bone santsane ba ba ikutlwa, ba santsane ba le matlhagatlhaga ba tseiwa ke tsone dikoloi tseo di ba isa ko polekeng e leng gore ba ba ruta bo go jala ba ba ruta le go roka.

Ke di itseng ke gore go na le matlo a e leng gore bagodi ba ya ko teng tse e leng gore ke di home besed care ba e leng gore ba tsaya bagodi, bagodi ba ikela teng ba tlhola mo letsatsi lotlhe ko teng phakela ba ba fa dijo go a opediwa go na le bangwe ba dirang ba ba jalang bo maungo le merogo bangwe ba roka bangwe ba rutiwa go bangwe ba bina go dula go le monate fela ditiro tseo ga di duelelwe di diriwa ke gore fela batsofe ba sa nna ba boregile go nne le sengwe se ba se dirang.

Gore puso ya gone jaanong ga e tlhoke gore e ka tokafadiwa gonne ba dira dilo tse e leng gore ke bona di thusa bagodi thata, ba na le go ba biletsa batho ba tlo ba bua le bone ba ba rute ka gore ba itlhokomele jang ba je eng ba sa ja eng ba dire eng gore ba sa nna le malwetsi gore ba nwe le bo metsi a mantsi.

Pension ya thuso e thusa bagodi ka go itlhokomela ba reke dilo tse e leng gore ba di tlhoka gonne ga ba setse ba na le dingwaga tse di lesome le masome a mathataro ga ba sa tlhole ba kgona go dira gope jaanong tšhelete ya pension-e ya ba thusa go ba tlhokomela e ba reka dilo tse e leng gore tshwanetse ba di reke ba kgona go patela le bo di mmošara ka yone tšhelete eo.

Batsofe ga ele gore ba setse ba fitlhile mo dingwageng tse masome a thataro ba tshwanetse go tsamaya le mongwe o ba mo tshepileng go ya ko SASSA go yago kwadisa for pension-e, go tlhokega ID go bontsha gore mengwaga ya bone e fitlhile ko masome a thataro, go tsweng foo ba tlile go gola pension kgwedi le kgwedi.

Tšhelete ya pension-e e thusa thata batsofe gonne fa e le gore go na le mongwe mo tlung wa bereka le ene, madi ao a pension-e a kgona go thusa le gona le gore mogolo yo golang oo a kgone go nna le sengwenyana le ene a kgone go reka sengwe le sengwe se e leng gore wa se tlhoka madi a thusa thata.

Madi a pension-e e fa mme a na le mengwaga e masome a thataro o kgona go kwadisa for pension-e, fo borre ke nagana ga o na le masome a thataro le botlhano ke gone go simololang go amogela madi a pension. Lebaka la go tlhophilwe dingwaga tseo e le gore ga motho o setse a fitlhile mo dingwageng tseo mmele ga o sa tlhole le o itekanetse jaaka motho o nang le dingwaga di le masome a thataro ke lona lebaka la gore ba tlhophe dingwaga tsa masome a thataro.

Batsofe ba e leng gore ga ba kgone go fitlhela kwa sepetlele ka lebaka la gore ga ba na madi tshwanetse go nne le mongwe mo ba puso ba nne ba tsene ntlo le mantlo gangwe mo kgweding gore ba kgone go bona gore ke letsatsi lefe le e leng gore mogolo o tshwanetse a ye sepetlele ka lona, ba ka nnetse ba batla koloi e leng gore e tla nna ya puso le gore e ba tseye ko tlung e ba ise sepetlele e bowe gape e ba buse.

Gore batsofe ba kgone go fitlha kwa sepetlele tshwanetse go nne le koloi e leng gore ya ba tsaya kgwedi le kgwedi kgotsa ka lone letsatsi le leng gore tshwanetse ba ye sepetlele ka lona and-e koloi e tle e ba tseye ko ba ise sepetlele ba fetse kwa sepetlele e ba busetse gape mo tlung. Ga ele gore ga se letsatsi la gore ba ye go bona doctor gore ba tseye madi kannetse gwa nna le motho o leng gore letsatsi le le fetileng ga gore tshwanetse a ye sepetlele gompieno maabane go nne le motho o tlo tsaya karata ya mogolo ya kwa tliliniking kgotsa kwa sepetlele a kgone go tlisetsa mogolo melemo ya gagwe.

Ga go kgakala go le kalo mo ke dulang teng nna go na le tekisi e leng gore e tsaya bagolo ga e le gore tshwanetse ba ye kwa tliliniking kgotsa kwa dipetlele ya ba tsaya ba ba fe dijo tsa mo mesong e ba ise e be gape e ba buse ebile se se monate ke gore bagodi ga setse e le mogodi thata ga a fole line gore a kgone go emela gore a thusiwe o a tsena ebile o a tswa.

Di botlhokwa thata gonne ka mo mekhukhung kamo o kry-e e le gore tsela ya teng ga ya siama go tletse metsi ga go fetege, ga go nkge monate yanong bagolo gape e nna e le gore ke leeto le le telele tota gore ba fitlhe kwa ditleliniking ga tliliniki tseo tse di kgonang go tsamaya di le gaufi bagolo ba kgona gore le bone ba kry-e dipilisi tsa bone ba nne sharp.